Ditheo tsa boitekanelo jwa setšhaba jaaka ditleliniki le dikokelo, di neelana ka bontsi jwa ditirelo tsa boitekanelo tsa bagolwane tsa Taung, tse di ka akaretsang ditirelo tsa tshegetso le tlhokomelo ya kwa gae. Lefapha la tlhabololo ya loago gape le tlamela ka phitlhelelo ya dikago tsa bonno tsa bagodi ba ba rileng.

Malapa ke one a tla.

Mo tikologong ya rona ya bagodi ba na le go tlamela ka madi a bagodi a ba a kry-ang kgwedi le kgwedi. Bagodi ba na le batho ba ba tlang go ba tlhola go bona gore a ba tlhoka thušo mo malapeng a bona. Re na le di-transport-o tse e leng gore di tsaya bagodi fa e le gore bagodi ga ba a itekanela sentle mo tlhaloganyong, ba tlhoka tlhatlhobo, ba tlhoka motho o ba ka buang le bone.

Mo bathong ba ba godileng mafelo a booki a tlamela ka maemo a a farologaneng, a tlhokomelo ya booki .

Ditsamaiso tsa gone jaanong tsa go tlhokomela bagodi tse di tsamaisiwang ke puso tsa ditšhaba di le dintsi di lebagane le dikgang tse di masisi, tse di jaaka go tlhoka madi, go tlhaela ga badiri le go batlega go go ntseng go oketsega go go tlisiwang ke batho ba ba tsofetseng. Go netefatsa phitlhelelo ya tlhokomelo ya boleng jo bo kwa godimo, e e ikaegileng ka motho, go gatelela go itsetsepela le go fitlhelela ditlhokego tse di farologaneng tsa bogodi.

Ditsamaiso tsa gone jaanong tsa go tlhokomela bagodi di tsamaisiwang ke puso tsa ditšhaba di le dintsi di lebagane le dikgang tse di masisi tse di jaaka go tlhoka madi, go tlhaela ga badiri le go batlega go go ntseng go oketsega go go tlisiwang ke batho ba ba tsofetseng. Go netefatsa phitlhelelo ya tlhokomelo ya boleng jo bo kwa godimo e e ikaegileng ka motho, go gatelela go itsetsepela le go fitlhelela ditlhokego tse di farologaneng tsa bo.

Moagi wa Aforika Borwa kgotsa moagi wa leruri o nang le dingwaga di le masome a marataro kgotsa go feta mme a kgotsofatsa ditlhokego tsa teko ya .

Go ama ditlamego tsa bone tsa go tlhokomela le morwalo wa madi, e fa pension-e e naya batho ba ba godileng letloa la pabalesego, gape e ka dira gore ba lebelele tshegetso ya balelapa, e leng se se ka rwesang dikokomana tse dintšhwa morwalo wa madi tse di ka nnang tsa tshwanelwa ke go sikara maikarabelo a go tlhokomela kgotsa go ba tshegetsa ka madi a mangwe.

Mo ke dulang teng ga go kgakala gore ke bone ditlamelo tsa pholo, yona tliliniki ka e bula twenty-four seven. O tsamaya fela ka dinao, ga se sekgala se se ka go pateletsang gore o batle koloi e e tla go isang teng.

Ka ntlha ya fa mekhukhu ga ntsi e itemogela dikgoreletsi tse dikgolo tsa go bona tlhokomelo ya boitekanelo, e leng se se felelang ka ditlamorago tse di maswe thata tsa boitekanelo, go botlhokwa gore ditleliniki tsa puso tse di tsamayang di fitlhelele batho bano. Mokgwa mongwe wa go fenya dikgoreletsi tseno le go naya batho ba ba di tlhokang, ditirelo tse di botlhokwa ke ka ditleliniki tse di tsamayang.

Malwetsi a a sa foleng, ditshwaetsego le dintho tse dinnye, ka go gatelela taolo ya maemo a a sa foleng, kalafi ya molwetsi a a tlwaelegileng le tlhokomelo ya dithibelo, ba tlamela ka ditirelo tsa bagolo le bana.

Ka ntlha ya mabaka a le mmalwa jaaka go sa beelediwe sentle mo historing, thutafatshi e e thata le didiriswa tse di lekanyeditsweng, ditleliniki tsa kwa magaeng gantsi di mmalwa fela. Boitekanelo jwa baagi bo ka amega thata jwa dira gore go nne thata go bona tlhokomelo ka nako mme gongwe ga felela ka ditlamorago tse di kwa tlase tsa boitekanelo.

Balwetse ba ka nna ba nna le ditlamorago tse di masisi tse di jaaka go diega go bona kalafi, go tswelela pele ga malwetse a bone le go nna le kgonagalo e kgolo ya go dira diphoso tsa go kwalela molemo. Fa 'tliliniki di felelwa ke melemo e e tlhokegang, balwetse ba tshwanetse go tsaya dikgato tsa go fokotsa mathata ano, go akaretsa le go bua le badiri ba tleliniki, go batla tshedimosetso ka dikago tse dingwe mme gongwe le go leba di-chemist-i tsa .

Fa go kgonega ka kakaretso, go bona go le botoka gore maloko a lelapa a tlhokomele batho ba ba godileng ka gonne seno se ka felela ka gore ba tlhokomele ka bongwe, ba se ka ba nna le kgatelelo e ntsi ka ntlha ya go fuduga, le gore ba boloke tikologo e ba tlwaetseng le ditsala tsa bone tsa botsalano mme gape go tlhokomela lelapa go ka nna le mathata a masisi mo boitekanelong jwa mmele le jwa maikutlo jwa batlhokomedi.

Go ikaega ka ba bangwe, tiro ya lelapa le tlotlo, segolobogolo mo merafeng e go nang le go rata lelapa, dilo tsa mmatota tsa botshelo jwa segompieno tse di jaaka go fetoga ga malapa, mathata a madi le maikutlo a go rata motho ka bongwe mo merafeng mengwe ya bophirima, le fa go ntse jalo di ka nna tsa thulana le dikeletso tseno.

Ditso tse di ratang go kopanya batho le tse di tlotlang bagolo, tse di jaaka tse di ntsi kwa mafelo a a farologaneng, di na le go nna le maikutlo a a nang le tsholofelo ka botsofe mme di baya tlhokomelo ya lelapa ya bagodi kwa pele.

Masome a marataro ke dingwaga tse di tlwaelegileng tse motho a simololang go amogela pension-e ya botsofe ka tsona, e ka dinako tse dingwe e bidiwang kabo ya motho yo o godileng. Dingwaga tseno di dira jaaka sesupo sa go tshwanelega, award-e e e duelang madi a kgwedi le kgwedi go batho ba ba fitlhellang maemo a a amanang le dingwaga, bonno le teko ya bokgoni.

Go tlhoma ditleliniki tsa boitekanelo tse di tsamayang, go oketsa go nna teng ga dipalangwa tsa botlhe, go neelana ka thuso ya matlole ya dipalangwa le go dirisa badiri ba boitekanelo ba baagi, go tswala phatlha.

Go tokafatsa phitlhelelo ya dipalangwa, go tsenya maiteko a tlhokomelo ya boitekanelo a a ikaegileng ka baagi le go tlosa dikgoreletsi tsa tlhaeletsano le matlole.

Poifo, dikgakologelo tse di sa siamang le dikgoreletsi tsa mmatota, tseno di akaretsa go tshwenyega ka selekano sa kalafi, go tshwenyega ka go amogela dikgang tse di sa siamang kgotsa go tshwanela ke go dira thulaganyo le dikgang tse di mosola tse di jaaka go leta nako e telele le mathata a dipalangwa.